Re ile ra aha setswalle se setle haholo. Eya, re ntse re bonana re ntse re kopana le ha e se ka nako ya dipapadi.

Eya, nka di rekisa, nka di rekisa ka kete tse pedi, ke ya di rekisa hobane sehlopha sena ha se sa bapala hantle.

Nka etsa hore ha ba kgutla sekolong, re kopane nqa e le nngwe re e dipakeng kapa ona mabaleng a ho bapala re lo bapala. Le ha ekaba hora ho isa ho hora tse pedi, seo se tla etsa hore ba le ba le ka difounu hanyane hobane nnete bana ba hona jwale, ba rata difounu.

Setswalle sena ke sebedisa ka hore ka mehla ha ke bapala ba tle ba tlo support-a.

Motjha ya bapalang papadi ke motjha ya mafolofolo ebile a sa kuleng fela le hara nako. Empa ona a sa bapaleng, o botswa o ja haholo mme ya tla tswela ka bophelo ka tsela e nepahetseng. Ke nahana hore ke ona a bapalang dipapading.

Ka matsatsi a ka phomolo, ke rata hore pele nka etsa ntho e nngwe le ngwe, ha ke tsoha fela ke hlape kelo matha eya ena ntho ke etsa le bana ba ka ba babedi ba banana.

Ha ke nka fumana sekete sa diranta ka letsatsi Nka bapala di game tsena tsa export letsatsi le letsatsi. Empa ke seke ka sebedisa tjhelete eo kaofela mme ke bapale ka lekgolo, makgolo a robong, ke wa behe ke seke ka wa sebedisa papading eo.

Motho ya ratang ho nka karolo ho papadi ena, o lokela hore pele a ya mo mabelong a dikoloi, a qale pele ka ho matha a ikwetlise.

Di kile tsa mpontsha hore ke batho ba bohlokwa, mme ebile ba ntse ba kgona le hore ba etse mosebetsi ya hae.

E ke nahana hore dipapadi di kgona hore di etse batho, e be baetapele ba hlwahlwa setjhabeng hobane e ka o etsa hore o be motho ya tsejwang ke setjhaba ebile seo setjhaba se mo ratang haholo.

Ke ithutile hore ha o le motho o lokela hore o latele talente ya hao, ho tle o kgone ho atleha bophelong hobane ha se kaofela re ka atlehang ka thuto.

E, ke bona mokgwa ona o sebetsa hantle hobane ha o tlo hlokeha hore o tsamaye letho le letelele o lo sheba temo ya hao, o kgona hore o no e shebe ka hae mme ka se o kgona ho ikwetlise. O ne o tlose pampiri moo, o le mentor eng, O no tseile le metsi dijalong tsa hao.

E, kea rata ho etsa jwalo hobane ho hlwekisa jarete ho nthusa hore ke ne ke ikwetlise Ke put di pampiri, ke ne ke tshele dijalo tsa ka ka metsi mme seo se ke yona mokgwa wo. Tabola ka jareteng.

Re lokela ho ya ho ditsebi kapa bona batho ba nang le nna tsebe hore ba re thuse. Re qale jwang. O tle eSport ena ya rona le batswali ba ka e kgone ho atleha.

Setjhabeng, ke ipapatsa ka hore ke sendele batho di-poster tsa ka moo ke tlosang bodutu teng, kapa ke bana le video moo ke ba bontshang hore ke etsa eng.

Letsatsi leo kileng ka finyella katleho papading eo ke bapalang. Ke mohla moo re ne re hlodisana le sehlopha se seng, mme o hono ho itswe. Motho ya tla qala ho kora goal ya pele o tla hapa dikete tse mashome a mabedi ke ile ka kora goal ya pele ka hapa dikete tse mashome a mabedi.

A dipapadi di ka ruta motho hore ebe Leader e hlwahlwa hobane o qala pele ka ho rutuwa ke ditsebi tsa papadi eo o e bapalang. Bang ba ruta hlompho, ba ruta hore o bue le batho jwang le hore o hlomphe papadi eo oe bapalang, ho tle o kgone ho hlompho ke setjhaba.

Tjhe, ntho ena ha e tlo ba etsetsa molemo hobane ba dula dikareteng letshehare kaofela, ba bang ba bona ba tsohella dikareteng, ba sa hlapa, ba jesa ditjhelete tsa bontate ka tlung, ba jesa ditjhelete tsa hore ba reke dijo.

Di-game tsena ke bona e se di-game tse se hantle hobane bana ba qetelletse ba batla ho etsa ntho ena e ba shebellang difounung kapa tsona di-TV-eng seo se etsa hore ba le matshana ha ba bapala di-game tseo.

Batjha ba bangata ha ba sa kenela di papadi dikolong hobane ba bangata ba bona e se e le batho ba seng ba utlwana le bahlankana. Motho ha nahana hore ho bapala o bona e le ausi kapa o bona e le abuti le difono fono tsena tsa bona di etsa hore ba bonahala e le batho ba baholo.